Hi nkarhi lowu vanhu va khoneketaku Wi-Fi va tele kumbe ku va va hlanganisiwile hi yona va tele, swi endla leswaku matirhelo ma yona ma ya hi nhlayo ya vanhu lava nga va nga hlanganisiwa eka yona. Ene swi endla leswaku yona yi va na ku tikeriwa swinene hikuva loko vanhu va tele, a ya ha koti ku va yi kota ku tirha kahle hi mhaka ya ku va vanhu va tele ngopfu. So na yona swi fika laha se mi kuma ku ya tikiwa. Vanhu va fanele ku va loko va connect-a ku va na nhlayo ya vanhu vo karhi, ku va yi kota ku va yi tirha hi rivilo leri faneleke. Na ku va vanhu loko va endla swilo swi kota ku va swi endla hi xihatla, ku pimiwa nhlayo ya vanhu.

Swa humelela munhu a tsandzeka ku hlaya mahungu ya ku vulavula hi vanhu vo duma, hi mhaka ku va munhu a dumile. Kumbe phephahungu ri tile ri ri ra munhu wa ku duma ndzi twa ndzi nga tsakeli ku va ndzi ri hlaya hi mhaka ku ri, a hinkwavo vanhu lava nga duma ndzi va fevhaku. Swa humelela ku ri un'wana wa lava mina ndzi nga n'wi tsakeriki, ku nga huma phephahungu rakwe. Naswona swa pfumelela leswaku loko munhu u nga n'wi tsakeli, u nga koti na ku va u landzelela timhaka ta yena kumbe leswi a va tsale swona eka phephahungu rakwe hi ku a nga kona eka moya wa wena munhu yaloye. Swa fit-a.

Ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi, i ku va inthanete yi va yi kota ku va yi ku dyondzisa tinxaka ta tirimi hinkwato leti va ka ti ri karhi ti ku hlula kumbe ku va u tsandzeka ku va u kota ku va u ti tsala. Inthanete ya kota ku va yi ku pfuna ku tsala leswi u nga swi kotiki. Se swa koteka ku u nga tiva tindzimi kusukela eka yona inthanete hikuva, yona ya kota ku va yi dyondzisa munhu ririmi hi ndlela ya kahle. Nakona munhu wa kona loko a ri karhi a kota ku va a hlaya na vutivi eka swa inthanete. Ku va ntsena u tiva ku tsala leswi u lavaka ku swi vula inthanete ya kota ku va yi ku lunghisa loko u nga tsalangi swona.

Xitirhisiwa xa n'wana xo fana na foyini ndzi nga kota ku va ndzi n'wi byela leswaku, n'wana loko u za i vona foni ya wena yi nghenisa timeseji kumbe swikombiso swo karhi mayelana na inthanete, swi komba leswaku yi va se yi hlanganisiwile na Wi-Fi. Nakona yi hatla yi ti kombisa swinene hikuva loko ku ve u na WhatsApp ya kota ku va yi nghenisa timeseji ta WhatsApp kumbe xiyanimoya u kota ku va u vona mahungu. Kambe langutela swinene eka leswi swa timeseji, loko wo za i vona timeseji ti sungula ku va ti nghena laha efonini ya wena vhela i swi tiva leswaku yi hlanganisiwile na Wi-Fi.

Eka va Wi-Fi ndza mi xeweta. Ndzi na problem e ya Wi-Fi laha. A ndzi ri busy ndzi ri karhi ni vulavula na munghana wa mina, loyi a nga lahlekeriwa hi mana wa yena. Xikongomelo xa ku va mina ndzi mi fowunela namuntlha.

Wi-Fi a ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi yi tirhisa, mina ndzi tlhela ndzi va ndzi kota ku va ndzi vitana vamakwavo wa mina na vona ku va hi ta yi tirhisa swin'we Wi-Fi leyi. Leswaku na vona va va va kota ku va va ti twisa vu ti-Wi-Fi. Hikuva Wi-Fi loko yi ri hava swipimelo, wa kota ku va u kota ku pfuna vanhu van'wani hi yona. Kambe u ri karhi u pfuna va lava kwala ndyangwini wa kwala kaya ka hina. Ndzi vona onge a ndzi ta va ndzi pfunile swinene vamakwavo wa mina hi yona Wi-Fi leyi hikuva a yi ta va yi ri hava swipimelo.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge ku va munhu a tirhisa data swi teka mali ya ku tala hikuva loko munhu a xava data, data ya ku xaviwa yi na swipimelo swo karhi. A swi fani na loko munhu a ri karhi a tirhisa Wi-Fi. Ndzi vona onge Wi-Fi yi na nkoka swinene hikuva loko munhu a ri karhi a tirhisa Wi-Fi, Wi-Fi a yi na swona swipimelo ngopfungopfu leyi nghenaka lomu mimitini. Wo tirhisa ntsena u kota ku va u ti-charge-ela foni ya wena na ku va gezi ri ri kona ri nga fambi. Wi-Fi yi tshama yona yi ri on, yi lava ntsena munhu a ri karhi a tshamile kwala kaya mutini. Kambe ya pfuna swinene.

Leswi endlaka leswaku data yi tlakuka ku wa yi xaviwa swi vangiwa hi vanhu lava va xavaka data, xavelo ra vona ti-data ri va ri ri ehenhla swinene. So ku va nxavo wa data hi va hi kota ku va hi hi sivela ku tlakuka ka wona, hi fanele ku va hi connect-a ti-Wi-Fi kumbe munhu loyi a nga na Wi-Fi emutini wa ka vona a khoneketisa lavan'wanyana va nga ri ki na yona. A va hlanganisa na lava va nga ri ki na yona va ku tala va ta va ta khoneketa eka yena, hikuva loko a nga va khoneketisi swi vanga leswaku data yi xaviwa swinene. Ende vanhu lava xavaka data, a yi hlweli ku hela eka vona a swi fani na lava connect-isiwaka emutini.